Nnyaa, ga go botlhokwa kgotsa ga go botoka gore bagodi ba ka ya ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi, gonne re tswa ko malapeng a a fapaneng. Go diragala gore bangwe ba badiri ba sa kgone go tshwara bagodi sentle, ebile ba ba felela pelo. Jaanong go botoka gore mogodi kgotsa bagodi, ba tlhokomele ke ba lelapa, gonne ba itse sengwe le sengwe le bokoa jwa mogodi o tlabe a tlhokomelwa.

Tota dingwe tsa dilo tse eleng gore di tlwaelegile tse eleng gore batho ba itebaditse tsona ka setso, bogologolo go ne go dirisiwa ditlhare go alafa malwetse a go farologana mo botsofeng. Sekai ga ne gongwe o tlhokafaletswe ke monna o ne o nosiwa setlhare go thibela gore o ka tsenya ba bangwe balwetse. Mme ga jaana boammaaruri ke gore ga re sa lemoga dilo tseo re itemogetse ga re sa di dira le eseng re di lebetse. Tse dingwe tsa mo botsofeng, ga motsofe setse a setse a ipheletse kana ditlhare kgotsa dipilisi ga go botoka gore di bereke, kgotsa ga go bonolo gore di bereke gonne masole a mmele setse a ipheletse.

Mekgwa le ditekanyo tsa setso di bopa maikutlo kana mogolo-golo o ne a tle a re o sa isa marapo gobeng, o utlwile botlhoko kgotsa maikutlo a sa siama. Eo le yone e tsa karolo mo maikutlong a gore dilwana tsa mmele kana dikarolwana tsa mmele, di utlwa botlhoko mo e leng gore di ka bopa gore o tsofale ka pela. Jaanong dilonyana tseo tsa gore o tlhokomele maikutlo gore a se utlwe botlhoko kgapetsa-kgapetsa, go thibela gore botsofe bo se tsene ka pele.

Setšhaba le gore ba lelapa di na le diabe mo go tlameleng batsofe, ke gore re tlhokomele batsofe ba rona. Mme setšhaba le ga motsofe a na le bolwetse ba go latlhegelwa ke tlhaloganyo, bo e leng gore ka sekgowa ba bo bitsa dimentia. Re sa tseye bogolo ba setšhaba ba sa tseye botsofe kapa mogolo o, gore wa be a dira tse di maswe. Ke bolwetse ba go latlhegelwa ke tlhaloganyo fela jaaka motsofe a boela bongwaneng. Jaanong ke gore re ba tlhokomele, re ba tlamele le ka ditlamelwana tse e le goreng di maleba.

Mo tikologong ya rona bagodi ba dira ditirelo tsa gore badirammogo kapa baithaopi ba pholo, ba tsamaye malapa go lekola gore ke ka bagodi ba ba nwang ditlhare, tsa bolwetse bongwe le bongwe bo e leng gore ga bo fole kapa chronic ka Sekgowa. Ba tseye ditlhare tsa bone ka nako le go lekola gore ke ka ba jele pele ba ka di nwa.

Ditirelo di dintsi kgotsa o ne mafelo a mantsinyana a tlhokomelang bagodi, ka go ba tlhapisa, go ba naya ditlhare ga ba na le malwetse a a rileng. Le go ba katisa go ba jesa le gore ba ka ikatisa yang gore ba se nnele ruri mme ba felela ba golafala, tseno di a duelelwa.

Puso ya gone jaanong, e na le ditlamelwana tse di rileng, tsa thekenoloji go ka tokafatsa tlhokomelo ya batsofe. Mme se se botlhokwa re ka e tokafatsa ka gore re netefatse gore, ga motsofe a setse e le gore o a palelwa, a ka batlelwa mongwe a ka mo thusang ka go dira sengwe le sengwe se a se tlhokang.

Pension-e mo botshelong jwa botsofe ka kakaretso, e botlhokwa thata gonne ba ithusa le go ka fetola, matshelo a bona ka go reka dilonyana tse di botlhokwa.

Go dira kopo ya go bona phenšene ya puso o tshwanetse wa bo o le dingwaga di le some a marataro, mme o ye ka kwaloitshupo ya gago kwa diofising tsa phenšene.

Mokgwa kgotsa yone phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe, e ka nna morwalo wa madi mo ba lelapeng. Ka gonne puso e sa ntshe madi a a lekaneng go ka thusa bone batlhokomedi ba batsofe, gore le bone ba kgone go ithusa mo ba ka kgonang kgotsa mo dikgwetlhong tse ba lebanang le tsone, ga ba tlhokometse bagodi kgotsa batsofe.